Ndilibona ilicebo elirayithi kakhulu, ndilibona ilicebo elirayithi kodwa ke zininzi iingozi ezenzeka ezindleleni ngoku. Zinintsi izingozi ezenzeka ezindleleni and ke ngoku ii-cyclists abaqhubi beebhayisikili bayonzakala. But ke licebo elirayithi into yokuba ngabana and uzawuseyiva nemali yetranspoti on top of that and then ke ngoku abe fit because kaloku it's a form of exercise ukhwela ibhayisikili.

Yho, eyi-one kukusishiya. Ngoku umqhubi webhasi ekubona uba nankuyaa uyenza uyabaleka but akushiye. Ha-a sana ayikho mandi tu loo nto leyo, ayimandanga.

One of the reasons ezibangela uba babalibale is because akho nto ibakhumbuzayo into kubana mabafake ibhanti, akho nto ibakhumbuza uba mabafake ibhanti ngoku ezi moto zasimanjemanje ziye zititize ke ziyabakhumbula. But most of the time akho nto ibakhumbuzayo uba mabafake ibhanti.

Azange ke ndadibana abantu abanomtsalane eteksini. Ndingumntu uba ndizawukhwela iteksi ndiziphathele ii-earphones zam ndimamele umculo okanye ndimamele loo audiobook. So andingomntu othanda uncokola nabantu eteksini so andinalo ibali laseteksini.

Okay, isizathu sokuqala se-overload etreyinini one itreyini izawusindwa, izawusindwa ngumthwalo. And then esesibini abantu abazokwazi ukuphefumla phakathi kwii-carriages, and then esesithathu amacango angangavaleki kakuhle xa iphuphumala itreyini.

Uluvo lwam, iingozi ezininzi ezenzeka ezindleleni zinokubangela kukusela utywala uthi okuqiba uqhube. Most of iingozi ezenzeka ezindleleni zenziwa ngabaqhubi abaseleyo.

Yho! Kunganzima kakhulu into yokuba ngabana makakhwele iteksi umntu ona-eight-five years, umakhulu ona-eighty-five years ohamba ngentonga. Ngoba ezi khwantam one, azinazi-safety features for abantu abahamba ngeentonga abadala. So kunganzima kakhulu for uba makanyukele because iphezulu noba phezulu ezi khwantam.

Ayingombono omhle into yophatha iprem, ayingombono omhle into yophatha iprem uzawukhwela iteksi ngoba eteksini akho space for ilentuza, iprem, so kuzawuba nzima into yokubana uzayithini. Uzayibeka phi?

Zingaluphucula kakhulu, zingaluphucula kakhulu ngoba laa loliwe, iGautrain iyakhawuleza, abantu they will spend less time commuting to emisebenzini. So lingayiphucula kakhulu especially for izixeko ezikhulu ezifana noomaDurban, iKapa, Port Elizabeth, ziyafuneka iireyini ezinjeya.

Okay, iingenelelo zokhomyutha ngeenyawo xana iindawo ikufuphi one xa kunethayo uzothini cause kuyanetha kufuneka ubheke emsebenzini. Two ngamanye amaxesha indawo lena ayibikho seyifu for uba mawuhambe kuyo ungahamba kuyo especially ngelaa xesha lakusasa mhlawumbi ungena u-eight okanye ungena u-seven kuzawufuneka uphume ngoo-six endlini. So ngaloo maxesha kumnyama so kuye kungabikho seyifu. And then esesithathu, I can't think of esesithathu.

Ndingabacebisa ndithi funeke besoloko bephanze amehlo, be-vigilant, especially xana bezawuwela imigaqo emikhulu ezinkulu ezifana nee-freeway apho iimoto zihamba ngesantya esiphezulu. So funeka babe vigilant bajonge babhekabheke to make sure uba akho moto zizayo.

Ndingaxelela udrayiva uba makathobe isantya akalayishanga makhaphetshu, ndingaxelela udrayiva uba, drayiva ha-a uyabalekisa ngoku angeke kaloku sifuna ufika siphila arrive alive. Sifuna ukufika siphila so ngoku ngohlobo oqhuba ngalo ingathi sawuphela kwalapha endleleni.